E rile ke palama sefofane lekgetlho la ntlha, ke ne ke ikutlwe ke sa nnisega go ka gonne e ne e le le kgotsa tlhola ntlha ke nna mo moweng. Lefelo le eleng gore ne ke le etela e ne e le kwa Cape Town.

Nna nka rata go pagama sefofane gape, mme sefofane se e leng gore nka rata go se palama ke sa South African Air Waves. E le gore se bona le se le kwa maemong a godimo, ebile gape bathusi ba e leng gore ba bereka mo sefofaneng seo ba baya ditlhokego tsa bapalami kwa pele.

Dilo tse ke di ratang ka dibese ke gore di babalesegile, mme ditlhwatlhwa tlase. Mme tse eleng gore ga ke di rate sentle ke gore di tsamaya ka lebelo le le kwa tlase. Di tsamaye ka lebelo le le kwa tlase o kgona go tsaya lobaka go ko e leng gore o batla go tsena ko teng.

Se ke tsamaye ke palame bese ka karata ya pampiri, ha ke palama bese ke patala ka madi.

Go se dira motho gore ka go nna kelotlhoko. Mme ke tshwanela ka lebelo le le siameng mo a tshwanetseng gore le ka lona. Ke go netefatsa gore bese ba tlile go ka gore bese .

Gantsi dikotsi tseo e le gore di tla diragala ke dikotsi tseo e le gore di ka bakiwa ke maemo a kwa godimo a . Fa e le gore ditsela tsela nngwe e tswa dilo. Mme fela gwa go iraga gore gonne le batho ba e le gore batatile ba be ba kganna ka lebelo le le kwa godimo. Mme fa e le gore bo rre ba dibese ba seo se tla setisa babereki gonne yanong, bangwe ba go feleletsa ba sa fitlhelele gore ba ka ya tirong. Bangwe ba e le gore ga ba na tsela e nngwe gape le gore ba ka kgona gore ba fitlhele ko tirong.

Bese ke sepalangwa se e leng gore ke sa puso se bereka ka molao. Go na le melao le melawana e e leng gore batho ba tshwanetse gore ba e latelele. Ga e tshwane jaaka taxi e leng gore e ka fa tlase ga motho o e leng gore o e rekile.

Bese yone e dula e le mo nakong ka dinako tsotlhe. Mme nna lebaka le e leng gore e tlile yang siya ke gore, kile ka tsoga lata, ke ile ka tsoga ka morago ga nako. Ke tsogile thari ka nako eo mme yone ga ena matsapa a mantsi ka go nna lata.